Dipapadi tsa founu ke a di rata hobane di thusa ho kwetlisa bo boko.

Mokgwa oo motho a jalang meroho ntlong ya hae a ka etsang hore meroho ya hae e rekiwe ke ho tsebisa batho setjhabeng moo a dulang teng. Le hona ho sebedisana le dikgwebo tseo tsa moo a adulang teng. Ho ba tsebisa hore o rekisa mereho eo, mme ba ka tla ho tla ba lata thepa ya meroho ho yena. Ka hoo a kgone hore a tswetse pele le hona ho iphedisa.

Mekgatlo ya rugby e tshwanetse hore e ikopantse le mekgahlo e meng mose, ho netefatsa hore ho ba le yona kamano pakeng tsa bona, ho atlehisa le hona ho tsebisa matjhaba a mang ka yona papadi ena ya rugby.

Ke tshehetsa papadi ya hockey ka hore moo ho na le dipapadi teng, keye ke etse bonnete ba hore kea tloha, ke tsamaye ke lo shebella mo moo ba bapallang teng. Le ha e kaba e kaba stadium se feng sa papadi ya hockey ke ipha nako ya hore ke kgone hore ke tsamaye ho tshehetsa sehlopha seo ke se ratang sa hockey.

Mokgotsi, ho bapala dikarata le mo le leba lelapa la hao ho kgothaletsa kamano le puisano. Ke nahana hore ke mokgwa o motle wa ho kopanya batho ba lelapa. Re dule tafoleng, le dutse tafoleng ho be monate. Le bale dikarata le sa sheba di-phone le buisane. Wa tseba e etsa ntho eno e etsa hore dikamano tsa lona jwalo ka lelapa di di tiye mme di tswetse pele hape le puisano pakeng tsa lona.

Ngwanaka tjhelete ena e ngata haholo ebile e ka o thusa hore mohlomong ha o setse o batla ho fetsa sekolo, o ye university-ing kapa college-eng. Ke nahana hore re boloke tjhelete ena, re e bolokele dithuto tsa hao tse tlang ka pele. Hore o kgone hore le wena o kgone ho ba motho setjhabeng. Fumana fumana tsela eo o ka bolokang tjhelete eo mme o tlo kgona hore o thusahale ka tsa tjhelete ya ho patala di-college kapa tsona di-university tseo o ka batlang ho ya ho tsona nakong e tlang.

Abuti ena hase tsela eo o ka phelang ka yona. Kea utlwisisa hore wa rata ho bapala e-sports mo founung ya hao empa ya hore o tla dula o ntse o bapala yona fela o sa je o sa hlape, ha se yona hase bophelo. Bona jwale hore o so ekeditse mmele jwang ha o ekeditse mmele tjena ho tlo ama bophelo ba hao kaofela. Ke nahana hore ke nako ya hore ka matsatsi a mang o ko iphe nako hore o tsamaye, kapa o o ikwetlise hore o tlo kgona hore o qobe taba ena ya eketseha ha mmele ha hao. Ka nnete ka nnete, ke ikutlwa ke ke tshwenyehile haholo ka wena hle ngwana heso.

Ke nahana hore lefapha la mmuso la tsa dipapadi le yona mekgahlo eo e e sebetsang ka papadi ena ya cricket e ka kopana mme ya ikopantsha le mekgahlo e meng e mose. Ho tsebisa ka yona papadi ena ya cricket hore e tlo kgona hore e hule le batho ba tswang mose.

Mona papading ena ntho e ngwe e ke ithutileng yona, ke yona scrum. Ha ba kopana ba ntse ba thulana ka dihloho mono, ke bona e le ntho e makatsang haholo e bile kea e thabela.

Ho hloleha papading ha se hore motho o tshwanetse hore a behe meja fatshe. E na ke nako ebile ke monyetla wa hore motho a kgone hore a hatelle boikwetlisong ba hae le ho itokisetsong dipapading tsa hae. Mme le hona ho mo ruta hore a thabele ba hlotseng, a kgone ho sebedisana le ho ithuta ho bona ho bona hore ba hlotse ka mokgwa o feng le hore ba etsa jwang hore ba hlole.

Re hloka ditshebeletso tse tshwanang le di-sports complex moo eleng hore setjhaba se ka kgona ho ikwetlisetsa dipapadi tse feng kapa tse feng, mme di ikwetlisetse ho ho sports complex seo ka ho tshireletseha.